Hu vha hu tshi khou pfi muthu a ambare nga nḓila ine ya ḓo sumbedza sialala ḽawe, arali u Muvenḓa wa vha wo ambara miṅwenḓa, makunda na malungu, u sumbedza uri i nandi iwe u Muvenḓa.

Vha ṱaluswa nga u vha vhathu vhahulwane vha tshikale vhane vha ḓivha vhubvo kana uri hu tshi pfi muthu u khou ya mirundo mirundu, u vha a khou ita mini afho fhethu ende u tea u vha a na tshenzhemo yazwo.

Ee, ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa, vhathu vha tea u thoma mvelele nga uri u sa ḓivhi mvelele yau, a huna tshine wa ḓo ita murunduni. U ḓo vha u kho u so ko u ya yela u u u ita zwine zwa vha zwi kho u itiwa mara u sa ḓivhi vhubvo hau kana uri u khou zwi itela mini.

Ndi divha uri domba ḽi nga vhasidzanyana vhatuku, vhane vha kha ḓi tou vha vhasidzana si. Vhane vha vha vha khou guda milayo ya u bva kha vhusidzana wa vha u tshi khou ya kha vhufumakadzi kana u vha u kho u guda matshilele a domba haningei.

Ndi nga mu ṱuṱuwedza uri kha kha ri dzhie zwe a guda murunduni, a zwi dzhiele nzhele, a zwi dzhie a zwi vhee tsini na mbilu yawe. Zwi vhe khonani yawe ya ḓuvha na ḓuvha, na musi a tshi dzhia dzitsheo, a humbule uri habe ndo gudisiwa mini uri vhutshiloni u tea u tshilisa hani uri ri kone u vha muthu wa vhukuma u tea u itisa hani, a dovha a zwi shumisa musi a na dzi khonani dzawe.

Nṋe ndi nga fha uri dzina ḽa mutukana wanga uri Wandeme, ndi khou mu fhela uri a zwi ḓivhe uri u dzula a wa ndeme kha vhutshilo hanga na kha muṱa ha washu na kha nṋe nga maanḓa mme awe u wa ndeme.

Nṋe ndi zwiḽiwa zwine nda zwi funa zwa sialala ndi tshidzimba, ndi tshi funa nga uri tshi a ḓifha ende tshi vha tsho tsho tsho pangiwa na zwithu zwinzhi u fana na vho dzi nḓuhu, zwo koḓeliwa fhethu nthihi zwi vha zwi kho u ita muvango wa vhuḓi.

Zwine nda vhona zwo faneliwa ndi mitshelo na na na na na na vhuswa na madelele. Ndi vhona uri zwo fanela nga uri ndi zwiḽiwa zwi no ḓisa dzi pfushi kha mivhili yashu ende zwi a kona u maanḓafhadza muthu.

Vhanna vha vhavenḓa vha ambara dzi hembe, hedzila dzine dza vha dzi vha dzo itiwa nga minwenda.

Ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri muthu a na bindu ḽa u bika zwiḽiwa, a ḓi fare zwavhuḓi sa i zwi vhathu vha tshi sedza ku ḓi ku ḓi farele kwawe, vha tshi ḓo renga zwiḽiwa zwawe. U sa ḓi fari zwavhuḓi, na zwiḽiwa zwau vha nga si zwi takalele.

Kha traditional wedding, hu vha hu khou ḓivhanadziwa miṱa na vha matongoni, vhane vha ḓivhesa vha fhasi. Vhane vha kho u ḓivhadzana, u kho u ḓivhadzana vha vhaṅwe muṱa vha khou ṱangana kho u itiwa muṱa muthihi. White wedding hu vha ho ambarwa mashira matshena, hu tshi kho u iwa kha aḽitara kana kerekeni, vhathu vha kho u ya u amba zwe vha ḓi vhofha ngaho phanḓa ha ha vhafunzi na vhathu vho ḓaho kha hoyu hoyo munyanya.

U ambara zwa sialala zwi vha zwi kho u ḓi sumbedza uri iwe u ya ḓi vhudza nga zwine wa vha wa zwone, wa dovha wa ḓi funa nga zwine wa vha zwone. Mvelele yau u a i tevhedza ende u a i takalela.

Ndi nga mu founela nda mu ṱalutshedza khaedu ine nda khou tangana nayo, uri ndi na khaedu yo imaho nga uri a thina zwiambaro zwine nda nga zwiambara zwa sialala u da mutshatoni wawe.

Vhasidzana vha tshina malende, vha dovha vha tshina na domba.

Mutshato kha nne u amba vhathu vhavhili vhane vha khou funana vho diimiselaho ende vhane vha nyaga u ṱanganya miṱa yavho mivhili ya vha tshithu tshithihi, vha thoma u fhaṱa muṱa wavho vha vhavhili

Hei, zwithu zwo no shandukesa musalauno, vhaswa vha zwino zwa uri madelele ndi mini a vha zwi vhoni sa tshisevho. Vha pfa uri vhone na nama ndi tshisevho, na uri madelele a bikiswa, hauwa, a vha tsha zwi dzhena na luthihi.

Tshiimiswa tshine tsha langula zwa mirundu ndi zwa a ndi tshi imiswa tsha Arts and Culture. Ndi amba hezwo nga uri ndi vhone vhane vha shuma nga zwa mvelele dzashu sa ma Afrika.

Nṋe mukokoroshi ndi thoma nda u ṱambisa, nda u ṱanzwa wa bva mashika oṱhe, nda u shela bodoni nda thoma nga u u hadzinga nda u hadzinga nda u hadzinga. Ndi tshi vhona uri wo no hadzingea zwavhuḓi nda shela maḓi o vhalaho, wa gwagwama wa gwagwama tshifhinga tshi lapfu. Hezwi wo no gwagwama zwavhuḓi, ndi ḓo dovha nda u hadzinga nda u hadzinga nda u shela ṱamaṱisi na nyala. U tshi fhedza u tshi wo no nga u tshi kho u ya u vhibvani hangei, nda shela muṋo, nda u ita muthotho muṱukuṱuku nda vha ndo fhedza.

Vha koniswa nga uri vha vha vha tshi kho u u gudisa vhana zwavhuḓi, vha yaho mirunduni. Vha tshi vhuya vhabebi vha vhaṅwe vhana vha tshi vhona havho vhana vho shanduka, navho vha tama uri vhana vhavho vha ye vha yo guda zwe zwa gudiwa nga vhaṅwe zwo vha itaho uri vha vhuye vho ṱhonifha, vha tshi kho u ṱhonifha vha tshi kho u ḓivha na milayo.

Nṋe dovhi ḽanga ndi thoma nda vhilisa maḓi a na muṋo tshivhasoni, ndi tshi fhedza a tshi vho vhila haeḽa maḓi nda shela nda shela muroho wanga wa thanga wo omiswaho. Nda she hezwi u tshi vho yo vhibva nga ha ngei, nda shela nḓuhu dzanga dzo koḓeliwaho, nda ri zwi pfura nyana, nda ṱanganisa nda ṱanganisa nda ṱanganisa u swikela zwi tshi vhibva.

Nṋe zwine nda nga ita zwone ndi nga vhudza vha muṱa wanga uri muthu honuyu ndi khou funa nangwe masheleni hayo a ne vha khou a ṱoḓa a siho. Ri nga dzhia ri nga ṋamba ra malana lwa lwa lwa sialala ndi khwine.

Mitshino yo fanela u vha hone mutshatoni nga maanḓa arali u wa sialala. Mitshino yo no nga malende, tshitshai tshai, mahiya, ndi vhona u nga ndi yone mitshino yo fanelaho heyo.

Vhabebi vha ṅwana vha tshi khou pfa uri vhone vha khou takalela u fha ṅwana madzina mararu kana kana nṋe sa mubebi ndi tshi khou pfa uri vho makhulu vha vhana madzina a ne vha nga tea u mufha one kana vho makhadzi ndi pfa zwi si na thaidzo.

Vhathu vhane vha tea u vha hone ndi khotsi mubebi na vho na vho malume.

Hoyo muthu a nga dzi fhaṱa nga u sumbedzisa uri ene u nnyi. A bika zwiḽiwa zwawe nga lufuno, a vha na vhuḓifari ha vhuḓi musi a tshi bika zwiḽiwa, a dovha a fara zwavhuḓi na dzi khasiṱama a na dzi khasiṱamende dzawe dzine dza ḓa dza mu tika kha bindu ḽawe.

Zwi a kwama vhathu nga nḓila khulwane nga maanḓa sa izwi lobola i si zwithu zwo leluwaho ende tshelede kha ano tshelede i kho u konḓa u wanala nga maanḓa kha ino ikonomi. Ndi khwine vha muṱa vha tshi pfesesa uri vha vha so ngo to u amba tshelede khulu khuhu kharali hu kho u ḓo vhingiwa ṅwana wavho kha hu uno uyo muṱa.

Ndi nga ya kha vha musanda nda vha ndi kho u amba navho uri kana mune wa wa wa murunduni uyo, ra ambedzana uri ndi nga ita hani, hu kho u ṱoḓea mini, nda dovha nda nda nda nda sengedza zwine nda vha nazwo nda ita zwithu zwo lugelaho.

Khaedu dzine dza ḓa nga zwo ndi zwa uri, u wana vhathu vhane vharangaphanḓa vha mvelele vha tshi vho to ita zwithu nga zwa tshikale nga nḓila zwe zwa zwi tshi itiwa nga tshikale, zwino hu tshi sedza kha shango kha tshifhinga tsha zwino vhathu vhanzhi vha tshi zwi tevhelela ende a vha tsha zwi pfhesesa.

Zwiambaro zwa sialala zwo no ṱanganisiwa na zwitaela zwa musalauno u wana ho rungiwa rokho ya itiwa nga mupendelo wa ṅwenda kana ha itiwa suthu yo itiwa nga mupendelo wa ṅwenda.

Zwiḽiwa zwo bikiwa nga musalauno zwi a ḓifha nga maanḓa ngauri zwi vha zwo itiwa zwo pangiwa nga zwithu zwa pfhushi zwiḽiwa zwa musalauno, zwiḽiwa zwa musalauno vho to shumiseswa nga maanḓa zwipaisisi na mapfhura.

Zwi ṱuṱuwedza nga maanḓa ngori u tshi vhona vhathu vha vha vha no ḓivhaleya kana kha dzi social media zwi ṱuṱuwedza na uri na iwe u ambare zwiambaro zwa u fana na zwavho.

Nṋe ndi takalela Ṋewi ngauri muzika wawe u a ṱuṱuwedza.

Ndi bika zwiḽiwa zwa siyalala zwo fhambananaho uri muṅwe na muṅwe a pfhe o ṱanganedzea vha ṋange zwine vha takalela zwone.

Makhadzi u ṱhogomela muṱa wawe, wa hawe a dovha a ṱanganedza na vhathu vhane vha vha vho ḓa kha uno muṱa a ḓivhadzana na vhaṅwe vhana vhaṱuku vhane vha kho ḓo ri muṱa uyu ndi wa ha mini nahone mvelele yavho ndi ifhio.

Nṋe ndi ḓi pfha zwavhuḓi a thi vhoni hu na phambano khulwane nga maanḓa nga u gonya hazwo ngauri zwiambaro zwa musalauno zwi vho ḓura na ngori na malabi ahone vha khou a renga u ḓura.

Ee zwi khou rungiwa nga maanḓa, vhathu vha a funa nga maanḓa u ḓi ṱongisa nga zwiambaro zwa mvelele yavho zwa sialala yavho nga maanḓa u tshi khoya fhethu hu nonga minyanyani.

Ee, zwi na mutsiko munzhi nga maanḓa ngauri vhathu vha zwino u pfha u na mutsiko uri wo ambara zwiambaro zwa sialala u vhonala u tshi nga muthu ane u kho ya minyanyani kana khou ya fhethu hune a khou itela zwa sialala a vha tu zwi ṱanganedza zwavhuḓi vhaṅwe vhathu.

Mbuyelo ya hone ndi u gudisa vhana uri hu na mirafho yo fhambananaho a dovha a guda na matshilo a miṅwe mirafho a guda na nyambo yavho, uri ṋamusi kha ḓuvha ḽa matshelo a si vhe a kho kanganyedzea a tshi ṱangana na vhathu vho no amba olwu luambo kana vho no bva kha uyo murafho.

Nṋe ndi a tevhelela fisheni u ya nga khalaṅwaha mara zwi tshi vhofha ndi tevhelela tshitaela tsha nṋe muṋe.

Zwiḽiwa zwine nda zwi funa ndi tshidzimba zwi tshimbila nga maanḓa na nḓila ya mvelele.

Ee ndo gudesa nga maanḓa kha mukegulu, o gudisa u bika madovhi anea, dzi thanga, dzi phonḓa, zwi dzimba.

Vhuleme hayo ndi ha uri arali vhathu vho malana nga tshivenḓa a si kanzhi vha tshi fhambana vha dzula vha vhoṱhe tshifhinga tshinzhi nangwe zwi tshi konḓa vha a konḓelela vha kona u tou tandulula mathanda avho, wa sedzesa kha musalauno ho ḓalesa zwithu zwa dzi dirvoce.

Zwiambaro zwi a sumbedzisa uri u muthu wa mufumakadzi wa maliwaho kana a wo ngo maliwa kana u kha tshiimo tshifhio vhutshiloni nga nḓila ine vho ambara ngayo.

Hu shumisiwa dzikhuni nga maanḓa.

Zwiḽiwa zwe nda vhuya thi ngo guda ngazwo ndi ndi thanga muroho wa thanga.

Nṋe a thi ambi tshithu ndi vhona uri muthu arali a khou ambara nga nḓila yo ṱhonifheaho a zwi na thaidzo.

Vhaswa vha sendedziwa tsini vha sumbedziwa uri u ṱanganedza vhayeni zwi itiswa hani nahone zwi ḓisa mini mbuyelo ya hone ndi mini.

Vhurangaphanḓa ha sialala hu vhumbiwa nga vha khoro muthu a no faresa mannḓa manzhi ndi musanda na vhathusi vhawe.

Fesheni iamba zwithu zwinzhi nga maanḓa ivha i kho sumbedza lunako lwa mufumakadzi na u bvelela kana uya phanḓa.

I ṱuṱuwedza nga maanḓa sa izwi vhathu vha tshi vho funesa nga maanḓa zwithu zwa musalauno zwa dovha zwa ṱuṱuwedza uri vhathu zwi ambarisa hani nahone vha to mbonetshela ya hone i ḓovha hani sa izwi vho no zwi vhona kha vhaṅwe vhathu.

Ndi khou takalela nga maanḓa u ambara zwiambaro marukhu haya a no pfhi dzi cago pants marukhu a ne a wanala a na zwikwama zwinzhi nga hafhanoni matungo.

Ndi nga ṱuwa na vha vhagudiswa vhanga nda ṱuwa navho vhuṱamboni ra vha ri khou funḓedzana hanengei zwi ḓovha zwi ḓo dovha zwa thusa na uri ri vhe na zwanḓa zwinzhi zwo bika vhuṱamboni.

Ndi nga mu tsivhudza uri ndi zwavhuḓi nga maanḓa uri ṅwana wawe a gude nga ha mirafho miṅwe i dovhe i mu ise na fhethu ha khwine, i ḓo dovha ya mu gudisi uri muṅwe mirafho i tshilisa hani na zwine mvelele yavho ndi ifhio.

Zwiḽiwa zwa ḓowelaho u wanala minyanyani nga maanḓa ya sialala zwidzimba, ndi funesa zwidzimba nga maanḓa.

Zwiambaro zwine zwa ambariwa minyanyani vhathu vha ambara miṅwenda, vha ambara na misisi ha ambariwa na zwibeḽane kanzhi vha ambara zwiambaro zwa sialala.

Vha hone vha no ambara zwino ṱhonifhea mara vhanzhi vha hone a vha ambari zwo no ḓi ṱhonifhea, saizwi vha tshi ambara zwiambaro zwine zwa ḓovha zwi kho sumbedza mivhili yavho nnḓa.

Zwiambaro zwo no nga dzi suthu dzedzi, zwiambaro vhane vho ambara zwi songo sia zwanḓa nnḓa kana muvhili nnḓa. Zwiambaro zwine wa vhona muthu o zwiambara zwi tshi ṱhonifheesa.

Tshitaela tsho shanduka u ya nga tshifhinga ngauri vhathu vha vho ṱuṱuwedziwa nga zwithu zwa musalauno. Sa izwi na vhaswa vha musalauno vha tshi ambara zwiambaro zwine zwavha zwi zwiṱuku, na vhaṅwe vhathu vha tshi zwi vhona hezwiḽa zwithu vhavha vha khou zwi tama navho vhono vha vha kho ambara zwiambaro zwiṱuku zwipfufhi.

Vhana vha teo dzhiiwa nga vhomakhulu kana nga dzi nga vhakomana vha vho mme kana vha vho khotsi uri vhana vha kone u ṱhogomeliwa nga vhathu vha vha muṱani. U fhirisa uri vhana vha ṱhogomelwe nga vhathu vha nnḓa hune vha ḓo wana vha sa khou fariwa nga nḓila yone.

Maitele ane a itiwaho mufumakadzi u ḓo iteliwa u ḓo ambadziwa zwiambaro zwa u lila. Ane a vho ambara zwiambaro zwa u sumbedza uri o lovheliwa.

A nga tikedza ngori hu dzula hu na vhathu tsini ane a ḓo vha a kho amba navho. Vha dovha vha mutika ngo u mu ngo mu ngo mu tsivhudza uri a ndi mini zwine a nga ita uri a si twe a khou humbulesa nga munna wawe.

Zwine muthu o lovheliwa nga munna zwine a tea u zwi ita ndi u ṱanganedza nga maanḓa na nga uri a sa ṱanganedza u ḓo balelwa u pfukhisa zwo iteaho, a dovha a vha a dzhenelela kha zwa kereke kana kha zwa u ṱoḓa mudzimu hezwo zwithu ndi pfha uri zwi zwi a ṱuṱuwedza muthu.

Nṋe ndi vhona uri muthu wa mufumakadzi u tea u dzula tshifhinga tshine a pfa uri ene u ḓo vha o no fhola uri a kone u thoma vhuṅwe vhushaka. Ende zwi bva kha ene muṋe uri o fhola u swika gai, nahone o zwi lugela na izwo zwithu.

Nṋe ndi vhona uri mufumakadzi u tea u ambara nga nḓila ine muṋe a kho pfha uri o dzudzanyea ngayo mara nga maanḓa kha dzi kha dzi tshaka dzo fhambanaho muthu o lovhelwaho u ambara zwiambaro zwitswu. Zwine a khou pfhi wa ambarela zwiambaro zwa u lilela munna wawe zwo no swika miṅwedzi ya rathi, u bva hafho a kone u ambara nga nḓila ine a ṱoḓa ngayo.

Nṋe vhurereli vhune nda nga ṱuṱuwedza vhathu ndi vhurereli ha vhutendi sa izwi u mutendi uya guda nga ha musiki washu ane a vha Yeso Christo, Mudzimu o sikaho shango na ḽifhasi a sika na riṋe vhathu. Hezwo zwithu ndi a pfha uri zwi a ri ṱuṱuwedza na uri ri ḓivhe uri ri tshila vhutshilo vhufhio kha ḽino shango.

Mishumo zwi fhambana kha uri ṅwana uyo una miṅwaha mingana fhedzi vhana vha ya thusedza nga u swiela, u ṱanzwa dzi plate na u arali vha tshi kona u bika na u bika na u kunakisa dzharaṱa.

Athi vhoni zwo fanela sa izwi ri kho tshila kha tshifhinga tsha musalauno tshine tsha itiwa nga wa mufumakadzi na wa munna u ya zwi ita. Zwino arali u kho nyaga uri vhathu vha tshile kha muṱa ure na mulalo zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa itiwa nga wa mufumakadzi na wa munna u tea u zwi ita.

Mushumo wa khotsi muṱani ndi u vha muṱhogomeli, a dovha a vha mu tsivhudzi kha khotsi avho sa izwi a khotsi vha na vhana vhawe vha sedzela khaye sa ṱhoho ya muḓi. Uri ndi ene ane a ḓo ranga muḓi nga nḓila yo teaho na u vhafha mulayo wo teaho.

Mushumo wa mme ndi u ita uri mu mu muṱani wawe hu vhe na dakalo, u u hu vhe haya huvhe fhethu takadzaho huvhe fhethu hu ne vhana vha ḓo pfha uri vho ḓa fhethu ho tsireledzeaho.

Nṋe zwine nda tendela zwone nga mvelele yashu ndi zwa uri muthu wa mufumakadzi ane a kha u kha u kha ḓi a maḓuvhani ha ngo tea u dzhena dangani. Vhaṅwe vhathu a vha zwi tendeli khazwo fhedzi nṋe ndi a tenda khazwo.

Maga ane a tea u tevhelwa ndi a uri u tea u ḓivha fhethu hune wa phasela hone. Wa ḓivhadza na vhathu vhahulwane uri u kho nyaga u phasa kana wa wana muthu muhulwane a ne a ḓo kho phasa na iwe u kho ya afho u yo phasa hone. Wa dovha wa vha u na tshinefu na maḓi a u yo phasa.

Vha tea u i wana kha vhathu vha vhaaluwa vha wana uri tsha kale naho u tshi tshilisa hani na uri muthu u tea u dzi ṱhonifhisa hani arali u tshi kho nyaga u ṱhonifhiwa u tea u dzi ṱhonifha ene muṋe. A ṱhonifha na muvhili wawe uri ḽa matshelo na ene a tshi vho nyaga zwithu a wane a tshi kho ṱhonifhea.

Zwine ra ita zwone ndi tea uri ri teyo u gudisa vhana vhashu luambo lwashu na mvelele yashu na vhuḓiṱalusi hashu uri navho vha tshi kho guda kha riṋe na vhone vha ḓo ḓi gudisa vha vha lushaka lu ḓaho.

Zwi na ndeme nga maanḓa uri u vhulunga luambo lwanga kha shango ḽa ṋamusi uri vhathu vha ḓivhe uri hu na lushaka lwa vhavenḓa. Nahone vha amba luambo lufhio nahone mvelele yavho ndi ifhio nahone vha vhathu vha hone u ḓo vha ṱalusa nga nḓila ḓe. Zwino arali luambo lwau u tshi ḓivhudza ngalwo wa luamba huṅwe na huṅwe na vhathu vha ḓo vha na dzangalelo ḽa u ḓivha uri avhe u lu luambo lu ambiwa nga vhathu vho no bva gai.

Maga ane vha tea u tevhela vha tshi bika mashonzha ndi u dzhia mashonzha au wa shela kha tshigonelo wa shela maḓi a vhilaho wa wa tiba uri a ṱanzwee matshika dzine dzi ngavha dzi hone. U bva hafho hezwi ono ṱanzwiwa u ḓo wanulula kha aḽa maḓi wa wa posa bodoni wa wa bika zwavhuḓi wa vho lisa wa vhilisa wo shela zwiḓi nyana wa vhilisa. Hezwi haḽa maḓi ono ga u tshi vho pfha wo vhibva wa kadzinga wa shela nyala yau na ṱamaṱisi na zwipfhura nyana na muṋo nyana uri zwi zwi vhe na muvango wa vhuḓi. U bva hafho zwa vhila nyana ṱhamusi mithethe mivhili wa vha wo fhedza wa ḓi avhela wa ḽa.